Ha ke hane hore dingaka tsa setso le tsona dia sebetsa, le tsona di ya thusa, empa nna ke bona hore, ngaka meriana e thusang ke ya tliliniking ka hobane e na le sekala se tshwanetseng, e kadiwe ka sekala se lekaneng hore e sebetse. Tsa setso sona ha di na dikala ebile ka nako e ngata dia lematsa ebile dia bolaya, ha ho monate ebile ha ke bone bohlokwa ba ho sebedisa meriana ya setso e senang sekala se nepahetseng.

Eya, ha ke hane e teng, ditlamatlama di teng tse thusang. Ke tseba setlamatlama se bitswang lekgala, seo re se sebedisang kapa se sebediswang ho hlapa ha ho tsuwa mabitleng.

Bohlokwa bo boholoholo ke ho ba, mmele ya batho ha e tshwane, mmele e meng ha e amohele ente, e meng ha e amohele dipidisi. Ho bohlokwa hore ha ngaka kapa nurse e se eo file pidisi kapa ente ha e sa o tshware hantle, ho bohlokwa hore o mo jwetse hore a o tjhentjhe a o fe e tshwanetseng mmele wa hao.

Prep e thusa haholo hore o tshireletsehe kgahlanong le motho ya tshwerweng ke kokwanahloko ena hore e se kene ho wena. Tsela e ngwe e bohlokwa e tshireletsehileng ke ho sebediswa ha dikgohlopo ha o robalanwa, ke yona tsela e nepahetseng, e tshireletsehileng hore o se kenwe kapa o se thole lefu lena ho tswa ho motho e mong.

Bohloko ba taba ke ho bona batsofe ba silwe ba le bang polekeng e tshilafetseng, ba itshenyeditse, ba sa hlapiswa ebile ba tshwerwe ke tlala. Ke yona ntho e bohloko ho tjhakeleng batsofe ho bona tseo se ba leng hara sona.

Bothata ba taba taba ke hore, batho ba bang ba fetotse nomoro ya lefapha la di-ambulance papadi. Ba bapala ka bona, ba letsa ba ba fe dinomoro tse sa nepahalang, ba bang ha ba letsa ha ba fihla, ba ba tshwarwa poho ba ba nkele di-cell phone tsa bona, ba ba nkele le ditjhelete tsa bona. Ke ka hoo ka nako e telele o thola di-ambulance di sa fihle ka nako ka hobane le bona ba tloha ba nahanela maphelo a bona.

Ke qala ka ho bolela lebitso la ka, ke kope thuso ya tshohanyetso, ke bolele se etsahetseng seterateng sa rona, ke ba fe lebitso la seterata le nomoro.

Motho o jwalo, hangata o mona ka ho bua a le mong, kapa ha a qeta ho bua o potlaka a lebale sa qetang ho se bua, kapa o tla mmona a lwantsha seo wena o sa se boneng kapa se sa boneng ke batho ba bang, ke motho ya hlokang thuso ya kelello.

Ho ya fapana ka mabapi a kgwebo hore ke kgwebo e jwang, kapa kgwebo ya mofuta ofeng. Ka hobane batho ba jwalo ho batleha, ba dule polekeng e le ngwe, kapa ba ka dula komputareng, kapa ba dula mosebetsing o sa batleng potlako ka dinako tsohle. E, ha ke na le mosebetsi o jwalo, ke nka fana ka sebaka ho bona sa ho sebetsa.

Ke tlo qala ka ditumediso lengolong la ka, ho ya ho CEO ya sepetlele. Ke tlo mo tsebisa ka maemo a sepetlele, ke mo tsebise ka boitshwaro ba dinese tsa hae sepetleleng, ke be ke mo tsebise ka ho tshwarwa ha rona sepetleleleng matsatsi ohle, ke be ke mo tsebise ka ho hanelwa ha rona ho kena sepetlele ka letsatsi la Mantaha.

Nkile ka tsamaya le motho ya kulang, ya na fokola, re eme moleng o le motelele sepetlele ho sena motho ya utlwelang bohloko. E la re ha na a wa e be le hona ba bonang hore, o na le bothata ho fetisa ba bang e be le hona ba re bitsetsang ka hare ebile ba mo fa thuso ya potlanyetso, ka hobane o na sa a wele.

E, ha ke hane e bapala karolo e kgolo setjhabeng empa ho tswa ho nna, ke hanana le yona ho rekiseng ha dintho tsa bophelo, ha dihlahiswa tsa bophelo ho tswa platform-ong. Ka hobane tsa bophelo o lokela ho etela sepetlele kapa ngaka ho thola ho hlahlojwa hantle, o kgone ho fiwa se nepahetseng.

Nkile ka bona ka nna, nkile ka ya sepetlele se haufinyana motseng wa heso. E la re ha ke fihla ke bolela ka boemo ba ka, ke ha ngaka e ntjwetsa hore ka hobane ke tseba haholo, ke tseba se ntshwereng hobaneng ne ke sa ikalafe, ke ila ka hloleha ho thola se ntshwanetseng ka baka la ho bua haholo, hwa thuwa ke bua haholo.